Bangani bami, nithi niyabona nje ukuthi iqembu lethu i-XYZ Football Team, ihlale iphumelela imidlalo yayo ngaso sonke isikhathi. Nathi kufanele bangani, kufanele siyijabulise, siyiseke ngazo zonke izinkathi uma idlala. Nasemakhaya wethu sibonakalise ngwemihlobiso. Kufanele sigqoke izigqoko amajezi ebhola ngaso sonke isikhathi uma lidlala, sihlobise imizi yethu ngemibala yeqembu, siphathe namafulegi. Senze imicimbi yokusekela iqembu, sithi uma singena enkundleni yezemidlalo kubonakale ukuthi sesifikile.

Mina ngingaphakamisa umdlalo we-volleyball ngoba akusiwo lo mdlalo onemithetho eminingi, kuba lula ukuthi wonke umntwana owudlalayo awujabulele lo mdlalo. Ngoba yilo mdlalo lo othi uma izingane ziwudlala, zihleke, zimemeze, zijabule.

Umfundi ngingameluleka ngokuthi, uma sizilolonga ngaso sonke isikhathi sizosebenzisa izindlela eziningi zokuzilolonga, angitshele ukuthi iyiphi ayithanda kakhulu. Ngimtshele nokuthi, ngimgqugquzele ukuthi ngaso sonke isikhathi, badlalele ukuphumelela. Uma edlala kahle ngokuzethemba uzothola umklomelo emva komdlalo. Ngimtshele ukuthi noma ngabe iqembu aliphumelelanga, bahlale bejabulile behleka ngaso sonke isikhathi yena nalabo beqembu lakhe. Njalo ngihlale nginobuso obumomothekayo, obungeke buthuse izingane, ngibonise ubuso obunobungani.

Mina ngangibhekene nokuxhaphazwa esikolweni engangifunda kusona. Ngaqala ukudlala umdlalo wekarati. Ngathola abangani abasha. Ngakhona ukukhuluma izinkinga engangibhekene nazo. Ngafunda ukuzivikela.

Mina ngithanda umdlalo wamakhadi obizwa ngokuthi ama-spades. Adlalwa ngabadlali abane. Umdlali ngamunye uthola amakhadi ayishumi nantathu. Abadlali abathathu baqophisana nomdlali oyedwa.

Yebo, ziyatholakala kwi-inthanethi. Inkinga nje ukufinyelela kwizinsiza ezifana ne-inthanethi noma imali yokuya ezindaweni lapho bazothola khona i-inthanethi.

Izinhlelo engingazifaka yilezi, ngingenza ukuba kube nezinto ezifana nama-sports festival national noma international day of sports. Lapho imindeni, abazali, nezingane zaseBhuqa, bazofika bazobungaza. Ngenze ukuthi umphakathi uzakhele ama-sports club. Ngenze futhi ukuthi kube namakilasi okuzivocavoca.

Uma iqembu lami lidlala kahle liphumelela, livele lingenze ngizizwe ngiphumelela nami. Futhi ukudlala kahle kweqembu lami engilithandayo kungenza ngibe nemizwa yokuthi, empilweni asiyeki uma izinto zingahambi kahle noma iqembu lingadlali kahle. Kufanele siphikelele size siphumelele.

Yebo, kufanele. Lokho kusiza intsha ukuba izibandakanye ezintweni eziyinika amandla wokudlala indima ebalulekile emphakathini.

Ingathuthukiswa ngokuthi, kutholakale indlela yokwakha imali yokusiza izikolo ezingenazo izinsiza. Sisungule izinhlangano ezingenanzuzo, ama-NGO, ezizofundisa izingane imidlalo. Sakhe indawo yezemidlalo lapho kuzohlangana khona imiphakathi uma iqhudelana kwezemidlalo.

Isikole samabanga aphakeme, singethula izinzuzo ze-eSports kubabambi qhaza abathintekayo ngokuthi, babatshele ukuthi i-eSports ikhuthaza ukucabanga amasu ngokushesha kubafundi. Yenza abafundi babe nokuhlakanipha kokuxazulula izinkinga. Igqugquzela ukuxhumana phakathi eqenjini labafundi.

Lokhu kungabathinta abafundi ngoba ezemidlalo ziyabasiza ukuthi, babe kude nezinto ezifana nokuphuza uphuzo oludakisanayo. Ziyabasiza ngokwengqondo ezemidlalo. Ezemidlalo ziyabasiza ngokuthuthukiswa komuntu siqu.